Zikhona iindlela esizonwabisa ngazo thina nabahlobo bam xa sinemali. Umzekelo, mna ndiyakuthanda ukutya, nabo bayakuthanda ukutya ngoko ke into esiye siyenze siye sihlangane sihlale kwi-restaurant ephezulu, ephakamileyo ngokwezinga, sitye, sihluthe, sigoduke. Ngamanye amaxesha ixhomekeka ukuba imali esinayo yimali ekangakanani, siye sigqibe singene ezivenkileni ezithengisa iinto zonxiba, sikhethe iimpahla esizawuzinxiba usukela ngaloo mini ukuya phambili.

Abantu bohlukile kwaye bathanda izinto ezohlukileyo, ngoko ke bendingathanda into yoba abantu banganyanzeliswa uba badlale emiphi imidlalo. Kodwa umntu akwazi uba enze loo nto ayithandayo ngentliziyo yakhe yonke ngoba umzekelo, kweyethu kwesethu isikolo apho besifunda khona imidlalo bebengayihoyanga kakhulu, bebengayinakanga kakhulu. Eyona nto bebeyinake kakhulu yikwayari and kwaye abanye abantu abaphume kulaa kwayari basaculayo nangoku phesheya ngenxa yalaa nto yoba bakhule becula. Ngoko ke umntu xa esenza le nto esentliziyweni ukuye ayithandayo kufikelela ekuthini ekugqibeleni agcine eba nguye lo mntu ululutho eluntwini ngenxa yento aqale uyenza esemncinci.

Ndingathanda uba ibe minintsi eminye imidlalo ekhoyo ekuhlaleni nasezikolweni ngoba ikhona exhaphakileyo efana ne-netball nebhola ekhatywayo. Kodwa ndingathanda intoyoba zibe khona nezinye ezifana ne-cricket, ne-baseball, ne-basketball.

Ndingamcebisa uba angakwenzi oko ngoba ingxaki yamamathambo xa ukhula kuba nzima uba mawaphole xa ulimele. Ngoko abantu abanintsi xa beqala ukuthi bafunde ukukhwela ibhodi yokutyibiliza, baye bawe kakhulu. Ukuwa kwakhe uza kophuka, ingakumbi kuba engumntu omdala. Ngoko ndingamcela intoba ibe khona enye into anoyizama engakhange ibe si-skateboard.

Ezintweni , mna azange ndakhe ndayithatha inxaxheba ezintweni ezilolo hlobo ngoba ndingumntu oligwala kakhulu. Okokuqala andithandi uma phezu kwentaba ndijonge ezantsi ngoba ndiye ndizive ngathi ndizawuwa, ndiwele ezantsi. Iinto ezinjalo neento zodada andivani nazo, ndiyazoyika kakhulu ngenxa yoba andiziqondi intoba ndizawube ndikhuseleke ngokupheleleyo.

Umdlalo we-basketball ngokokwazi kwam uthatha iiyure ezimbini ubunintsi. Ngoko ke uba ndingakwazi ndinikwe ilungelo ndingahlisa imizuzu, ifane nebhola ekhatywayo ngoba ibayi-ninety minutes ibhola ekhatywayo. Ndingayihlisa ngoba badinwa kakhulu abadlali be-basketball.

Kule ndawo ndihlala kuyo ndihlala kufutshane neevenkile ezininzi, indawo abayibiza into yoba yi-mall. Ngoko abantu abaninzi bachitha impelaveki yabo besihla benyuka bethenga izinto abazidingayo emizini yabo. Enye into ekhoyo kufutshane apha, liholo loluntu kodwa ke andazi uba zeziphi izinto abazenzayo abantu kwelo holo. Kodwa xa kusithiwa kukho umntu othile owaziwayo oculayo uyeza kwiholo yakhona, abantu baye khona bayombukela, bonwabe naye.

Ndingumntu oye azimisele kakhulu xa esenza into, ngoko ndicinga into yoba ukuzimisela kukho okunokwenza into yoba ndibe ngumdlali wombhoxo.

Ndingakhetha umdlalo webhola ekhatywayo ngoba abanintsi abantu abahlala kule ngingqi ndihlala kuyo bayawuthanda kakhulu kwaye bawuxabisile.

Umgangatho weqela leqakamba eMzantsi Afrika uyakhula ngoba kwa inkxaso iyakhula kwaye banintsi abantu abawaziyo umdlalo umdlali weqakamba okwangoku. Eish.

Kuba abantu bengafani ndingakwazi ukuthi ndikholelwe into yoba lo udlalayo phandle ungumntu othanda abantu kakhulu kwaye lo usendlini wenza umsebenzi wakhe wesikolo, ingqondo yakhe isezintweni zesikolo ukudlula lo udlala ngaphandle.